Matsalwa lawa ma faneleke eku ma tisa ebangi loko u lava ku endla xikombelo xo lomba mali, i matsalwa ya ku komba ku va, hikanene i thoriwile, wa tirha, ene naswona i tshama laha Afrika-Dzonga, i na lexi va xi vitanaka ku ID buku leswaku va ta kota ku ku pfuna. Naswona ku laveka u va u ri na e proof of resident ku komba ku i tshama eka ndhawu leyi u ngo i tshama eka yona.

Ni nga hlamusela vanhu va le makaya leswaku, e vutomi bya vona se bya antswa hikuva ni a va ha a va ha .

Xiboho lexi ku teka e lowu wa xifunengeto xa xiyimo xa le hansi, xi nga ta xi ku endlela e tinkingha eka mundzuku hikuva u nga kuma leswaku ku na swin'wana leswi swi xotaka eku pfuneka eka ku ri u kota ku fihla e munhu wa wena. Nakambe loko u teke e xa xiyimo xa le henhla, wa kota ku va u kuma e swilo hinkwaswo leswi nga hetiseka.

A swi ta va pfuna swinene e vanhu hikuva un'wana na un'wana a ta kota ku hakela e mali leyi a nga ta yi kotaka. Naswona a ta hakela ti-interest rate leti fanaka na mali leyi a nga kota eku yi lomba n'hweti yin'wana na yin'wana.

Hi mavonele ya mina mina ni vona onge vanhu lava sungulaka vukati bya vona hi ku tirhisa swikweleti swa munhu hi yexe, vukati bya vona byi ta va na tinkingha. Hikuva mucato i swilo swa vanhu vambirhi, hikokwalaho swi fanekele va tirhisa .

Switandzhaku swa loko u tsandzeka ku hakela ka ka machonisa i ku, va nga vavisa rihanyo ra wena. Naswona va nga kala va ku dlaya, kumbe va ku ba leswaku i ya pfuka xibedhlele. Vamachonisa a va na ntwelavusiwana hikuva, loko se va lava mali ya vona, va yi lava va vona onge u nge va hakeli. So swi nghozi ngopfu ku lomba mali ya vamachonisa.

Lexi hlawulaka ku u nga tirhisa mali muni eka khadi ra wena, swi ya hi ku wena i qualify-a for e mali muni eka khadi ra wena. Hikuva un'wana na un'wana i qualify-a ku va a kuma e xikweleti xa ku ringana na mali leyi a yi kumaka hi n'hweti na n'hweti. Hikokwalaho mpimo wu ta ya hileswaku wena i kuma e mali yo fikela kwini hi n'hweti.

Hi mavonelo ya mina ni vona onge, leswi swi nga yi khumba ngopfu e nhlayo ya vanhu laha tikweni hikuva vanhu vo tala a va tirhi, naswona va sogola loko swi ta ka swa timhaka ta timali. E mfumo wu endla ntirho wo saseka ngopfu eku pfuneta mindyangu leyi kalaka kumbe leyi havaka e mali yo tilunghiselela.

Mintlhontlho yin'wani leyi vanhu va langutanaka na yona loko va ri karhi va tirhisa vukorhokeri bya le bangi ya ti-cellphone i ku, va kumeka va skemiwa. Va skemiwa hi vanhu lava va sendaka e meseji wo karhi kumbe va fowuna na va ti endla ingaku i vanhu lava tirhaka ebangi. Kambe ka wun'wana karhi va va na xiphiqo xa network. Hi yona mintlhontlho yin'wana leyi vanhu va hlanganaka na yona.

Swipfuno swin'wana swa Free Savings Account i ku va, u kota ku yi tirhisa ku kala ku hava ku hakela e tax leyi nga kona. Swi vula leswaku akhawunti ya wena yi ta tirha kahle hi ndlela leyo toloveleka kambe yi nga hakeli nchumu. Mina ni vona onge ku tirhisa akhawunti leyi ya Free Savings Account swi na nkoka, ene nakona swi mi hlayisela mali yo tala.

Mina hi mavonele ya mina ni vona onge leswi swi ta ntlhontlhetela vantshwa va ku tala ku va va ya eswikolweni. Va tiva kahle leswaku loko va karhi va ri exikolweni, tipholisi ti ta kota ku va tirhela. Hikuva ti pfuneta machudeni, ene nakona ti ta va ti va pfuneta hi ntsengo wa le hansi swinene. Hikokwalaho ni ngo yi fanele ngopfu eka machudeni.

Hi mpfula tiakhawunti ta le bangi hikuva hi lava ku hlayisa mali ya hina leyi hi nga na yona, kumbexana hi va hi lava ku hi endla .

A ni ta lava ku ku vutisa leswaku.

E swivutiso leswi ni nga ta swi vutisaka loko ni hlawula bangi i ku, ni nga vutisa leswaku e ti-charges ta kona ti fambafamba njhani? Hikuva tibangi yin'wani na yin'wani yi na ti-charges to karhi leti va ti-charge-aka. Naswona ndzi nga lava ku tiva leswaku a ti kona ti-charges leti nga fihliwa to karhi leti nga kona na? Leswaku ni ta kota ku chuza ebangi leyi fambelanaka na swilo swa mina swa macheleni.

E nkoka wo hlayisa mali ivi u yi tirhisa hi nkarhi wo tika i ku. Loko u ri na mhangu ya xihatla swinene, wa kota ku va u teka e mali leyi u nga ti hlayisela yona u kota ku yi tirhisa. Hikuva swi nga endleka ku ri hava munhu loyi a nga kotaka ku mi lomba mali. E nkoka wa ku hlayisa e mali i wu kulu swinene.

Switandzhaku swo endla xikombelo xa mali ebangi yo yisa n'wana exikolweni i ku, mi nga kumeka mi hakela mali yo ndlula liya mi nga endla yona xikombelo xa yona. Nakambe mi nga kuma leswaku tibangi tin'wani ti lava leswaku mi hakela mali liya yi ri na ti-interest to karhi, leti u kumaka leswaku a ti fihliwile a va nga ti vulanga loko ma ha endla xikombelo.

Loko xikombelo xa mina xa khadi ra debit card xi ariwile ndzi fanele ndzi aphila ndzi ta kota ku twa leswaku i nkingha yini hikuva xi ariwile xikombelo xa mina.

Xikweleti lexi munhu a nga xi endlaka eka dyondzo ya Fundi i ku mutswari i fanele a apulayela n'wana wa yena leswaku a ta kota ku kuma e loan ya ku dyondza naswona loko i hetile i fanele i xi hakela leswaku van'wana vana na vona va ta kota ku kuma ku pfuneka.

Tindlela to endla leswaku ku tshembanawa i ku ku fanele ku pfuriwa e akhawunti naswona mi tlhela mi endla na milawu yo karhi leyi lavekaka ku ku huma e ti-funds kumbe ku faka e ti-funds leswaku munhu a nga famba hi xi ri yexe a ya a ya susa e mali naswona swi ta lava leswaku three ya vanhu kumbe vanhu va yi four va sayina ku va e mali yi huma.

Ku ka ku nga tshembaniwi swi nga khumba ntlawa swinene hikuva van'wani va ta va famba va ya ti pfulela i wa vona khumba hikuva va nga tshembani naswona swi nga endla leswaku e khumba u nga fikeleli kule.

Ku tshembana ni nga ku i foundation ya ku va na khumba kumbe xona xitokofele hikuva loko hi nga tshembani a xitokofela xa hina a xi nge yi mahlweni naswona swi important ngopfu leswaku va hi tshembana swa ku hi ta kota ku va na profit.

Eya mina ndzi vona ngaku i mianakanyo leyinene hikuva swi ta hi siza leswaku hi xava swilo leswi hi swi lavaka hi ri swin'we loko hi karhi hi aka ndyangu wa hina hi ri vambirhi.

Mina ndzi vona onge a hi ndlela ya kahle yo endla e bindzu hikuva i nga tikuma vanhu va nga ha ku hakelanga e mali ya wena kumbe i nga vi na makhasimende.

Tipholisi hinkwato ta ndzindzakhombo wa xilahlo ti na nkarhi wo rindza hikuva va endlela leswaku munhu a nga teki pholisi a tekela ku endla e swilo swo homboloka eka van'wani so loko ku va na nkarhi wo rindza va lava kotaka ku tiyisisa leswaku i joyine pholisi i joyina hi tindlela letinene nakambe a wu lavi ku endla swilo swo homboloka.

Mina ndzi nga xi tsundzuxa leswaku xi ya pfula e Tyme bank hikuva Tyme bank ti-charges ta yona ti le hansi naswona loko i le khipa mali ya wena wa swi kota ku u nga khipa eswitolo leswi nga hlawuleka hikokwalaho ni ngo yi sirhelelekile ku va loko u khipa endzeni ka xitolo a ku na munhu loyi a nga ku tekela ka mali ya wena.

E mpfuno wa khadi ra swikweleti ru ku pfuna hi loko i tikuma leswaku ku na swilo leswi i lavaka ku swi xava kambe xana a yi na mali hikokwalaho ri kota ku ku pfuna.

Mimpfuno ya ku va mphemu ya xitokofela i ku swa ku pfuna ku i kota ku saver mali naswona va kota ku loko mi tlanga switokofela mi vona leswaku mi pfunana ku xava yini hikokwalaho loko ku hela lembe i tikuma i ri na swilo swo tala.

Eya wa hakela mali ya lembe na lembe loko u nga ri tirhisi e khadi ra swikweleti hikuva a ni ri ku na ti-charges ta khadi rin'wana na rin'wana leri i va ka na rona.

Matsalwa lawa va wa lavaka i tsalwa ra le ntirhweni ku komba leswaku wa tirha naswona u ta kota ku hakela mali ka wun'wana karhi va lava na tswala ra ku huma eka masipala leri vitiwaka leswaku i Proof of resident leswaku va ta tiyisisa leswaku va nyika munhu loyi a tshamaka kona kwala ndhawini.

Ndzindzakhombo wa xilahlo wu katsa e bokisi wu katsa na swakudya tende na switulu leswi nga ta tirhisaka hi siku ra nkosi.

Mina ndzi vona yi nga ri kahle naswona hi tlhelo rin'wani ndza va twisisa hi ku va va va lava e mali ya vona hikuva van'wani va va tshembisa va ku hi ta mi hakela hi siku rolero karhi nakambe loko siku leriya ri fika a va ha hakeli swikweleti swa vona kambe xana a hi ndlela ya right ya ku va u nga lava xikweleti yeleyo munhu i nga kota ku ya n'wi pfulela e nandzu ku va a ku hakela xikweleti xa wena handle ka ku mu tshova.

I vutihlamuleri bya wena n'wini ku veka emali ya wena ya UIF kumbe ku tihlayisela yona muthori wa wena leswi a nga ta swi endlaka i ku a ku nyiketa e nseketelo a tlhela a ku nyiketa na advise ku ri emali leyi u yi hlayisisa ku yini.

Vamachonisa va tiveka hi swilo leswo biha swinene kambe loko wo lomba emali ka vona loko se va yi lava va tshinyatshinyana.

Eka munghana ndzi vona swi ri swa nkoka swinene leswaku i pfale e akhawunti ya wena ya le bangi tanihileswi u nga ri ku yi tirhiseni eka nkarhi wa sweswi hikuva loko u yi tshiketa e akhawunti leyi ku va na ti-charges leti va ka kona n'hweti yin'wana na yin'wani kambe leswi i kalaka i nga tirheki u nge koti ku hakela e ti-charges leti.

Eka mhani, mina ndzi vona onge swi na mpfuneto lowukulu swinene leswaku i tshama na yona i nga yi pfali hikuva tanihiloko se mi kurile mavabyi magongondzagongondza so loko i karhi wa ha ri na yona medical aid i ta kota ku yi tirhisa loko vuvabyi byi gongondza.

Munhu loko a lava ku hoxa kumbe ku endla e deposit leyi nga cinciki i fanele a ya ebangi ya yena i fanele a nghena hala ndzeni a ya khulumisana na ti-consultant ti ta kota ku n'wi pfuna kumbe a ya hoxela emali eka ATM.

Ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanele va swi tiva leswaku ndzindzakhombo wu humelela e nkarhi wun'wani na wun'wani ene u nga wu langutelanga naswona enghozi loko yi ta a yi ku byeli ku ri se ndzi le ku teni hikokwalaho un'wana na un'wana i faneleke a ti lulamisela loko a swi tiva leswaku i xave emovha.

Loko i lomba emali mina ndzi vona onge swi sasekile ku ri i rhanga i hakela liya ya ntswalo kumbe tona ti interest loko u hetile ti interest se i ta i hakela e mali leyi u yi kolotaka straight ndzi vona onge hi ndlela yeleyo i kota ku hakela swinene naswona i hakela hi ya ku vonaka emali ya kona leswaku yi ta kota ku hatla u heta leswaku yi nga tlheli tswalela futhi.

Magoza lawa a faneleke ku wa teka e munhu i va a nga tirhisa app ya yena ya le bangi ku pfala ekhadi kumbe swi nga ta lava a ya eburancini ya vona loko u nga ku u tirhisa capitec swi ta lava u ya e Capitec u ya kota ku va hlamusela leswaku i kombela leswaku va ku pfalela e akhawunti ya wena u ngehe lavi ku yi tirhisa.

Leswi u faneleke ku tiyisisa swona loko nkarhi wa ku yisa e mali se u fikile i ku va i fanele i endla sure leswaku i sayine maphepha ya wena hinkwawo ene naswona malembe ya wena se ma fikelelile leswaku u ta kuma e mali ya wena yi helelile naswona i nga kota ku e mali ya wena i yi lombisa ebank leswaku yi ta ku nyiketa ti interest.

Evubihi bya mutswari loko a tirhisa e mobile money platform i ku va a nga koti ku fikelela naswona ku vona leswaku en'wana wa yena i tirhisa ku yini exikolweni kambe loko u ya u ya hakela hi vuwena le xikolweni i tlhela i kombela leswaku va ku komba leswaku n'wana wa wena i tirha njhani nakambe i tlhela i kota ku kuma receipt na wena yo kota ku prove leswaku wa hakela n'hweti na n'hweti.

Loko i kota ku tatisa edata ra wena yi nga si hela swi ku pfuna swinene leswaku i kota ku tirha endlini hikuva u swi tiva kahle leswaku a ri nge koti ku tsandzeka ku tirha hikuva u heleriwe hi airtime kumbe data hikokwalaho swi na nkoka ku i tatisela data ra wena ri nga si hela.

Embuyelo wo pfula akhawunti ya wena ya bindzu i ku va i kota ku ti hlayisela e mali ya wena leyi u yi endlaka naswona i tlhela i kota i ku ti xavela e swilo swa wena loko i seketerile se yi tele e mali ya wena.

Evanhu va endla ku hlawula ku mali yi ti kokekela hikuva va swi tiva leswaku va nga tirhisa emali liya loko va ti byele swaku vona va ti yi veka hi voxe hikuva swiphiqo swi tele swa mali se loko yi va yi ti kokekela u swi tiva kahle leswaku yi ya kokeka yi famba hambi wo va u ri na swiphiqo.